Loko i karhi i tirha ku va ku ri na mali yitsongo leyi kokiwaka n'hweti na n'hweti leswaku loko i tshika i helela hi ntirho UIF yi ku nyika mali liya a yi hamba yi koka n'hweti na n'hweti, mali leyiwani yi va yi ri xitshunxo loko u tshuka i heleriwa hi ntirho leswaku i kota ku hanya loko i ka i maketa ntirho wun'wana. Mali leyi i ya eka deparetment-e ya labour i ya i ya yi vula leswaku i heleriwe hi ntirho, va ku nyika maphepha lama ma nga ta ku byela ku i ya a kuma mali yo tanihi kwihi ku ya hi leswi a wu kokeriwi swona loko i xikarhi i tirha.

Vavekisi lava vekaka mali leswaku yi kula hi nkarhi wo leha hi vona va kumaka mali yo hlaya ku tlula lava kumaka mali hi n'hweti na n'hweti hikuva mali ya n'hweti na n'hweti ku va ku ri xiphemunyana xa mali leyi nghenaka hi n'hweti kambe loko u yi kuma endzhaku ka nkarhi wo leha mali liya yi nghenaka hi n'hweti na n'hweti yi va yi hlengeletanile, yi va yi ri mali ya le henhla. Na ntswalo wa mali leyi i yi kumaka n'hweti na n'hweti na mali leyi i yi kumaka endzhaku ka nkarhi wo leha yi va yi ri timali timbirhi to hambana. Se mali leyi va ka yi tele i mali ya xiphemu xa nkarhi lowo leha, hi yona yi va ka yi ri henhla ku tlula mali ya n'hweti na n'hweti.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti, ina makhadi ma na tihakelo to hambanahambana ku na khadi leri i hlayisaku mali ka rona leri vuriwaku savings khadi leri mihakelo ya kona yi va yi ri hansi swinene, ku na khadi ra xikweleti khadi leri tihakelo ta kona ti va ti ri ehenhla ku humesa mali kumbe ku swayipa swakudya evhengeleni tihakelo ta kona ta hambanahambana kambe ti va ti ri ehenhla.

N'wamabindzu loko a tsandzeka ku hakela machonisi mali ya yena switandzhaku swa kona hileswaku mali yi tswala mali yin'wana ehenhla ka leyi a nga yi lomba nakona swi thyakisa vito ra yena eka nawu wa vulombisi bya tiko leswi swi endla leswaku mindzuku wa tsandzeka ku ya lombiwa mali futhi eka valombisi va timali.

Ku joyina switokofela swi nga pfuna eka munhu loyi a nga na tingana hikuva mi va mi hlanganile mi tele leswi swa olova eka munhu la tsandzekaku ku ti endlela vanghana hikuva loko mihlanganile mi tele ka vulavuriwa mi sungula ku tivana swi olovisela lava va nga na tingana ku kuma vanghana hi vuntshwa.

Ku tsala swilaveko swa wena swa timali ehansi swa pfuna leswi swi endla leswaku loko i khoma mali i tiva leswaku mali yo karhi ndzi yisa ka leswi ndzi nga swi tsala ku ta sala mali yo karhi leyi ndzi nga kotaka ku hanya hi yona kumbe ndzi yi veka. Ku tsala swilo ehansi swa olovisa swi endlela leswaku loko i khome mali i tiva ku i kota ku yi avanyisa hi ku ya hi ku u lava ku endla yini i kota no vona leswaku ku sala mali muni loko i hakerile kumbe ku yisa mali eka swilo leswi i lavaka ku endla swona.

Ku tilulamisela rifu ku tlula mpimo swi na khombo hikuva mundzuku u nga tsandzeka ku hakela mali leyi hikuva yi ri ehenhla swinene. Endla vutilulamisela va rifu hi mali ye le hansi leyi u nga ta kota ku yi hakela hi n'hweti na n'hweti leswaku u nga tshuki u tsandzeke ku hakela ndzindzakhombo wa wena.

Mhaka ya ku tshova mirhi ya vanhu yi bihile swinene nakona a yi le nawini, vamachonisi a va pfumeleriwanga ku vavisa vanhu loko va tsandzeka ku va hakela timali ta vona, swi va swi bihile swinene nakona swi nga tlhela swi veka vamachonisi enghozini loko va tshoviwa va swirho vo ya pfula nandzu.

Munhu loyi ndzi nga n'wu pfuna hi mihleketo leswaku a nga ya etibanga leti ti tirhanaka na vuvekisi bya mali, leswi swi endla leswaku mali ya yena yi hlayiseka yi tlhela yi huma yi ri na ntswalo, leswi swi endla leswaku mali ya yena a yi kuma yi tele loko se a lava ku ta yi tirhisa.

Vanhu lava nga veka mali eka tiakhawunti ta ti-fixed va pfumelelanini na bangi leswaku mali ya vona va ta yi kuma endzhaku ka nkarhi wo karhi, leswi swi ta endzhaku ka loko va pfumelelanini na hi ntswalo lowu va wu kumaka endzhaku ka nkarhi lowu nga si pimiwa.

Dzindzakhombo wu pfuna hi ku nyika mali ka lava va nga wela hi nghozi ya movha lava va nga tsarisa leswi swi endla leswaku.

Ku senda mali hi tinambara swi endliwa hi ndlela leyi, munhu u nghena eka bangi ya yena a ya la ku nga na ku ku nga tsariwa ku rhumela mali hi tinambara, loko i fika kona yi ta ku vutisa nambara leyi i lavaka ku sendela yona mali yo karhi, ivi i teka mali i teka nambara.

A ndzi ta dyondzisa vanhu hileswaku loko munhu a tsandzeka ku hakela xikweleti xa yena vito ra yena ra thyaka naswona a nga tsandzeka ku kuma mpfuno wo lombiwa kumbe ku xava hi xikweleti eka nkarhi lowu taka. Loko vanhu va swi tiva leswi swi nga hunguta leswaku va nga hakeli kumbe va tsutsuma na mali.

Hi ku ya hi netiweke leyi a tirhisaka yona ku na nambara leyi a fanelaka ku yi tlhava eka foni ya yena, xikombiso loko a tirhisa netiweke ya MTN u ta tlhava star one three six star, ivi a ba nambara yo leyi a nga yi kuma loko a ya xava airtime exiphazeni ivi a landzela hi hash a hetelela hi ku tlhava enter, leswi swi ta endla leswaku a kota ku chela airtime ya yena efowunini.

Loko i fika ebangi ndlela leyi va ku byelaka kumbe ku ku tivisa hi yona mahakelelo ya xikweleti va ku byela leswaku xikweleti xa wena xi na ntswalo wo karhi lowu tlhandlekeriwaka ehenhla ka mali leyi u nga yi lomba, nakona va ta ava xikweleti xa wena hi ku ya hi tin'hweti to karhi leti mi va ka mi twanane tona. Hi n'hweti va ta koka mali mali ekhadini ra wena ra bangi hi siku leri mi nga twanana rona. n'hweti na n'hweti ku fikela xikweleti xi hela.

A ndzi nge yi ndzi ya lomba mali eka machonisi, hikuva vamachonisi va na nghozi nakona a va tshembekanga. Lexi ndzi nga endlaku xona ndzi nga ya ebangi leyi nga tsarisiwa yi nga enawini ni ya endla xikombelo xo lomba mali kona. Loko ndzi nga pfumeleriwi ndzi nga ya evhengeleni mavhengele yo tala ma na ma lombisa mali hi ka ntsengo wa le hansi nakona ntswalo wa kona wu va wu ri hansi.

Mhaka yo va hi kota ku tirhisa tifoni ta hina ku xava airtime ya hi olovisela vutomi hikuva a hi fanelangi hi famba mpfhuka ku ya kuma airtime hi nga kota ku xava etifonini ta hina hi kota ku fikelela maxaka na vanghana hi ku va fonela lava nga kule na hina.

Ku tikatsanisa na vamachonisi ku tikatsakanya.

Ku ti katsakanya na vamachonisi swi na nghozi swinene, vamachonisi va tiveka hi ku tirhisa tihanyi loko munhu a tsandzeka ku hakela mali. Vamachonisi va tiveka hi ku tirhisa tinyimpi kumbe ku ba loko munhu a tsandzeka ku hakela mali, nakona mintswalo ya vona yi va yi ri henhla swinene. Van'wana va tirhisa fifty percent eka mintswalo ya vona, loko u tsandzeka ku hakela mali yi va yi karhi yi tala hi xiyimo xa le henhla xo chavisa swinene, leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va tsandzeka ku huma loko vo ze va nghena ka machonisi.

Ndza pfumela hikuva vana va xikolo lava nga pasa tidyondzo ta vona van'wani va huma eka mimiti yo swela, va tsandzeka ku hakela xikolo fees ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni. Loko mfumo wu va hakelela tidyondzo ta vona swi va swi ri kahle swinene hi ku va mundzuku loko va hetile va nga kota ku hakela mfumo mali ya vona loko va karhi va tirha ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene.

Tibangi ti hambanile matirhelo ya tona na tihakelo ta tona ta n'hweti na n'hweti, tin'wani tihakelo ta kona ti va ti ri henhla tin'wana ti va ti ri hansinyana na matirhelo ya tibangi ma hambananile, ku na swo tala leswi swi nga kona ekhadini ra munhu kumbe ebangini leyi u chuzaka yona kufana na xikweleti, mintswalo na swin'wana swa switirhisiwa leswi kumekaka kwalaya ndzeni. Swi na nkoka ku munhu a chuza akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka leswaku swi va swi karhi swi fambisana na leswi a lavaka swona.